Mokgwa wa ho ntsha tjhelete ka tsela e potlakileng o sebedisa ATM, seka nna ke sebedisa ABSA bank. Ho na le mekgwa o mong wa ho ntsha tjhelete ka Cashsend. O e romella nomorong ya hao ya mohala. E tla o fa pin number le voucher number hore o kgone ho etsa ho e sebedisa hore o ntshe tjhelete ho ATM. Tsena kaofela o di thola ho ABSA app.

E, nka e nka hobane insurance e tlo nthusa dinthong tse ngata. Ha nka tjhaisana le koloi e nngwe phoso e le ya ka. Ke tlo kgona ho claim-a ho insurance ya ka hore ke kgone ho patala monga koloi kapa ke mo thuse ho lokisa koloi ya hae ho ditjeo tsa ka tsa insurance. Ka tsela e jwalo insurance e bohlokwa ho nna hobane e nhafolela mathata eo e leng hore ha ke wa tsebe a tlo hlahang ha nako e tlang e ntse e ya. Hobane tse tlang tsa letsatsi la hosane ha o di tsebe. Ka hoo insurance e bohlokwa haholo ho rona batho ba sebedisang dikoloi hore re hle re ipaballe nako esale teng.

Ditsela tsa ho bula cccount dibankeng. Ya pele, ke ho bula account internet-eng. Ka bokgutshwanyane, re ka re kapa ka puo e tlwaelehileng online banking. O etela website ya banka eo o e kgethang. Ya bobedi, o bula account ka app ya banka. Kgetha kgetho ya hao ya ho bula account e ntjha. Ya boraro, ho bua le account kapa moemedi wa banka. Ka puo e tlwaelehileng re re ke Agent Banking. Moemedi a ka o kopa ho fana ka boitsebiso le ho fana ka ditokomane tse hlokahalang. Ya ho qetela, dintho tseo o lokelang ho nahana ka tsona. Mefuta ya account. Etsa bonnete ba hore o kgetha account e dumellanang le ditlhoko tsa hao. Ho tshwana le bo-savings account, current account or business account.

Ya pele eo o ka etsang ke ho batlisisa hore ditene, santa le cement hore di etsa bokae. Ya bobedi, ho na le mabenkele a o kgonang ho patala thepa ya setene, cement le santa. Kgwedi le kgwedi ho fihlela o fihlela theko ya hao ya mokitlane. Ha o se o qetile ho patala thepa ya hao kaofela dintho tsena kaofela o ka kgona hore o qale o batle, o ka kgona hore o qale o behe tjhelete hanyane hanyane hore o kgone ho patala le motho a tlo thusa ka ho aha ntlo eo o e batlang.

O ka iphumana o le ka hara ditekatekano le ha o se o sebedisitse ditshebeletso tsohle tsa banka ka mabaka a latelang. Ya pele. Ditjeo tse tse sa lebellwang. Ho ka etsahala hore banka e kenelle tjheleteng bakeng sa ditefiso tsa ditshebeletso jwalo ka monthly fees, transaction fees, kapa ditefiso tse ding tseo o neng o sa di hlokomele. Ditefiso tse emeng ho ho ho ntshetsetswa ha o ha o etsa tefo kapa transaction, o ka nna ya ba hore banka ha e hule ha ngata empa ha e qetella e entse e hula tjhelete eo ha o se o nahana hore account account ya hao e se e le tlase.

Ke a leboha. Ke se ke bone dintlha tsa hao, ho bonahala e ka kopo ya hao ha e amohelwa ka lebaka la mabaka a latelang. Ya pele, mekgwa ya tefo e fetileng, ha o ka etsahala hore na banka e bone hore o ka etsahala hore na banka e bone hore ho na le mekoloto eo o kileng wa e tlosa kapa wa e lefella morao. Ya bobedi, molemo wa mokitlane o tlase. Sena se bontsha kotsi ho banka ka hoo ba ba kanna ba se ke ba fana ka kadimo. Ya boraro. Mosebetsi kapa moputso. Haeba moputso wa hao o sa lekana kapa mosebetsi wa hao o sa tsitsa, banka e ka se amohele kopo ya hao. Ya bone. Meleko e meng. Haeba o ntse o na le dikoloto tse ngata, banka ekare o na le merwalo e meholo haholo dikolotong tsa hao.